Uma ngabe ngidlulisela imali nge-cellphone-i, into engiyibhekayo kakhulu ukuthi imininingwane engiyifakile ngabe iyiyona ngempela na. Ngenza isiqiniseko nje sokuthi imali esuke ngiyifakile imininingwane kusuke kuyiyo ngqo ukuze ngingayitholi sengikhala.

Uma ngabe umqashi engihlinzeka ngohlwelo lomshwalense womngcwabo lokho ngingakujabulela kakhulu ngoba kungawusiza umndeni wami. Into engangikhathaza ukuthi ngabe sengifuna ukwazi nakwabanye engabe ngisebenza nabo ukuthi kungabe nabo bafakiwe yini kulolu hlelo lemshwalensi ngoba abantu abasathembekele. Sometimes abantu bayile emajele ngenxa yobuqili ukuthi bebhajethe ngey'mpilo zabantu. So umuntu lokho kuyaye kube ingozi, so sekungaya nanokuthi umqashi wami ngimthemba kangakanani.

Ngingakujabulela lokho, kodwa into engayithanda kakhulu ukuthi umqashi wami before enze into enjengaleyo akakhulume nami and umshwalense uma engithathele kungangcono umshwalense angithathele egameni lami. Kube ukuthi usegameni lami mhlampe yena usengangikhokhela-ke kuphela uma wukuthi ubefuna ukungikhokhela umshwalense ngoba abantu abasathembakele sebengenza noma yini ukuthola imali.

Indlela engingazizwa ngayo uma ngathola ukuthi ngikhokhe imali engaphezulu yonyaka, ngingakhungatheka kakhulu. Ekukhungathekeni kwami, ngingahamba ngiyobuza ngoba ngiyathanda ukulandelela ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani? Kwenziwe yini?

Ngokucabanga kwami, izinkundla zezimali zomakhalekhukhwini zisize kakhulu kubantu abasemakhaya ngoba kwesinye isikhathi umuntu ubeyeye edinga ukuthi mhlasimpe unengane esuke ihlala edolobheni kude efundayo. Noma kukhona umuntu wakubo okude odinga usizo lwemali. Uma edinga ukuthi amfakele imali bekudinga ukuthi aqale phansi abe nemali yokuthi agibele ukuze efinyelele la ey'tolo. Azofike khona aqale amfakele khona imali kanti uma sengabe sesikwazi ukusebenzisa amafoni, sekulula ukuthi umuntu athumele imali nanoma ngasiphi isikhathi, noma ngabe isimo esiphuthumayo ebusuku nje kulula.

Ngicabanga ukuthi iy'nkundla zey'mali ezisebenza ngomakhalekhukhwini zisizile kakhulu ey'ndaweni zasemakhaya. Zibasizile abantu abahlala emakhaya ukuze uma kungabe kuwukuthi umuntu akanawo amandla okugibela, mhlawumpe khona umuntu wakubo okude afuna ukumfakela imali. Lokho kwenza ukuthi akwazi ukukwenza noma esekhaya nanoma ngasiphi isikhathi, ngaphandle kokuthi kumele aze adinga ukuqala phansi ayogibela ayofinyelela ey'tolo. Phinde kumoshe nasemalini kanti nje uma ngabe ekhona ukusebenzisa ifoni ekhaya leyo nto uyenza nanoma ngasiphi isikhathi ngaphandle kokuthi angene ey'ndlekweni.

Lokhu kungaba kungaba kuhle kubantu abasuke bedinga imali ephuthumayo, kodwa futhi kungaba kubi kulabo abangafundisekile ngokuphatha imali. Abangenalo ulwazi olufanele abangathathi iy'nqumo ezihlakaniphile abagcine sebephila impilo engaphezu kwamandla becindezelwa nayikweletu. Kungaba kuhle ukuthi abheke indlela umuntu abephila ngayo ukuthi uyakhona yini impela ukuphila kahle nokuphatha imali.

Uma ngabe ngithenga indlu njenge-investment, izinto engayizuza kakhulu, ngiyacabanga ukuthi hlampe endlini yami ngakhona ukungenisa abantu ngibaqashise ngigcine nami kube ngizuze ngaleyo ndlela nje. Nokuthi-ke ngizuze ngokuqashisa abantu noma ngenze i-BNB but nje somehting ezongingenisela nami imali kodwa futhi ngikhathazekile. Ngiyakhathazeka uma ngabe sekuthiwa hlasimpe ngithole abaqashi abantu abazoqasha but abazonginikeza inkinga noma izinto yingahambi ngendlela efanelekile and ithole ukuthi imali engikweleta ebhenki angisakhoni ukukhokha ngendlela. Sengigcina sengicwila ey'kweletini.